Ke nagana gore ke ka gore batshameki bao ba fitlhileng morago ga bao ba neng ba le fa pele ga ba ka ba kgona go fitlhelela maemo a bao ba pele ba neng ba a beile ka e ne e le setlhopha se se neng se le ko godimo thata.

Botlhokwa jwa go tshameka ke gore o itshidila mmele, sa bobedi ke gore o ithuta go dirisana ka setlhopha, sa boraro ke gore go botlhokwa gore o nne le dikgolagano tse dingwe kwa ntleng ga batho ba mo lelapeng la gago.

Fa o batla go bona tiro mo go tsa metshameko o ka dula o le kwa metshamekong mme o ikgolaganya le bakatisi, mme ka dinako dingwe le wena o ne o tla go bona gore ba ikatisa jang. Ka ga jalo ba dula ba go bona gore o motho o o nang le kgatlhego, mme wa ba tlhalosetsa gore ke se o se ratang ebile o batla go nna karolo ya go dira jalo. Mme le gone go rekisa o kgona go rekisa ka mafaratlhatlha ao re nang le o ne ga jana, mme le kwa metshamekong eo o ka dula o le gona go ka rekisa dilwana tsa gago.

Kgwetlho e a ka kopanang le yone fela e ka nna ya nako ka go nne ka dinako di le dintsi o tla tlhoka go dula a le kwa tirong, mme fa metshameko kgotsa tiro e nngwe ya gagwe ya kwa thoko e direga e ne a ka tswa a le kwa tirong. Mme gape a ka bona gore mo matsatsing a boitapoloso, kgotsa mo mafelong a beke a ka nna gone a kgonang go ya kwa metshamekong ya gagwe kgotsa kwa tirong ya gagwe ya kwa thoko.

Mananeo a na a ka simolola kwa sekolong mme ka jalo fa barutwana ba ka itse ka ona, mme ba fiwa tšhono ya gore ba ka tsaya karolo mo go o ne. Ba ka kgona go bona gore a ke seo ba ka se ratang go se dira kampo jang, mme ba fiwe tšhono ya go lekeletsa metshameko e le mentsinyana.

E ka nna seabe se segolo tota ebile se le botlhokwa ka gonne ke gone fa mošwa a simololang go ikitse gone, le go itse gore o kgona go dira eng ga a kgone go dira eng. Ke yone nako e e siameng eo ya go godisa talente ya bašwa ebile ba kgone go itemogela.

Go botlhokwa thata ka gonne tshidilo ya mmele yone tota-tota e kgontshang mmele wa gago gore o kgone go dira sentle.

Go nna mo setlhopheng sa metshameko ke selo se se botlhokwa e le ruri, ka gonne seo o kgona go ipona wena jaaka o le motho gore o kgona go nna boitshoko go le go kanang kang. Ebile o kgona go dirisana le batho ba bangwe go fitlhelela fo kae, seo se go kgontsha gore wena o kgone go nna le boitemogelo ka ga wena. Mme le ka go itse le batho ba bangwe, gore batho ba bangwe ke batho bao ba kgonang go nna boitshoko go fitlhelela fo kae.

Metshameko e e fitlhelwang mo motseng o ke dulang mo go o ne ke kgwele ya dinao, ke bolotloa, ke golf, ke soft ball, mme nna ke rata golf.

Ga ke rate kgwele ya dinao sentle ka balatedi ba yone ba rata go tsena mo dintweng gantsi.

Go tlotla, go itsane, le go dira dilo tse dintsinyana mmogo seo se feleletsa se dira gore lo nne ditsala. Mme lo kgone go bona gore lo tsamaisana ka dilo di le dintsinyana.

Batsadi ba ka nna ke seabe mo tshegetsong ya metshameko ka go rotloetsa le go fana ka tshegetso e e botlhokwa eo bašwa ba e tlhokang mo metshamekong ya bone.

Ba rotloetsa tiro ya bone ka go dula ba bapatsa ditiro tsa bone gangwe le gape mo mafaratlhatlheng. Ka jalo ba kgona go nna le balatedi ba le bantsi ba tla ba rotloetsang le bone ba tla ba rotloetsa ba latedi ba bone.

Metshameko ya bana e mentsi ebile e farologane, mme metshameko ya bana e e rategang ke ya kgwele. Ka go nne bana ba itshidila mebele ya bone.

Fa bakaedi, bathapisi, le ba gakolodi ba batla gore go nne le setso se se siameng ebile se akaretsa batho botlhe. Ba ka simolola gantsi go se bapatsa mo mafaratlhatlheng, ebile ba dira dilo tse dintsi tse di akaretsang setso se se siameng se se akaretsang batho botlhe. Ka jalo ba tla go ngokela kgogelo e ntsi ya batho.

Nna ke ne ke ka tlhopha Jimmy Tau ka gonne ke mmone a tshameka ka botswapelo ebile ka go go ikgantsha mo lebaleng. Ka ga jalo ke ile ka rata ka mokgwa o o a diragatsang ka teng.